Sena se bakwa ke hore, se ba kentse ditjeho tsa ho sebedisa matsoho a batho, le tsa ho di kenya ka hara makotikoti ano. Mme nka tswella pele ke di reka ntse di le ka makotikoting jwalo.

Nka ba eletsa hore ba kgutlele mekgweng ya kgale ya ho itemela, ka ha ba bona hore seemo se eme jwang.

Mehato e meng ke hore, ke di tsamaisa le ho di hlaba ka diente hore di se tshware ke malwetse le mahloko a tshwarang ke diphoofolo.

Mohato wa pele ke hore, ke lo kopa thuso ya tsa tjhelete ho Lefapha la tsa Temo la Afrika Borwa, ke bone ba ka nthusa jwang ka se bitswang ka start-up capital, e leng ditjhelete tsa ho qala kgwebo ena na ya ho ba rapolasi wa rooibos fatshe.

Ke letsa tjena e le hore ke hloka thuso ho lona ba ikarabellang ho tsa lefatshe, ka ha lefatshe la lelapa la heso le ile la nkuwa nakong tsa kgethollo ya merabe. Empa ke utlwile ho thwe lona ntse le thusa batho ba ileng ba lahlehelwa ke mafatshe a bona nakong tseo tsa kgethollo ya merabe, mme le nna ne nka thabela ho fumana thuso e jwalo ka ha lelapa la heso le ile la lahlehelwa ke lefatshe le lona.

Seo o ka se etsang hore mohlape wa hao wa dikgomo o dule, o phetse hantle ke ho netefatsa hore di dula di fumana dijo ka dinako tsohle, di dula di fumana metsi, di na le phepo e ntle mme o dula o di hlaba ka dinale tse netefatsang hore ha di tshwarwe ke mahloko a diphoofolo.

Ke nahana se etsang basebeletsi ba polasing boholo ba bona ba bonahale ntse ba sa phela hantle, ke taba ya hore ba bang ha ba fumane phepo e ntle, ba bang ba sebediswa haholo mme rapolasi ho latele se bitswang OHS, e leng Occupational Health and Safety. E leng molao o netefatsang hore bohle basebeletsi ba dula ba phephile mme ba latela melao le melawana e tla netefatsa hore ba dula ba bolokehile ka dinako tsohle, le ho qosa le ho qoba diketsahalo tse ka ba lematsang mesebetsing.

Nka eletsa sehwai ho leka ho fumana thuso haeba o haellwa ke ho reka taolo ya dikokwanyane e hlahlojuweng. A lo batla thuso ho tsa Lefapha tsa Temo, mme ba tla mo fa thuso hore a fumane taolo ya dikokwanyane e hlahlojuweng, mme a sa sebedise e sa hlahlojuwang e tla mo senyetsa le ho feta dikokwanyane ha uwa pele.

Dumela, ke nna rapolasi, mme ke le letsetsa mohala tjena e le hore ke batla thuso ho lona. Thuso ya ka e ne e hloka fela hore nna, ke kgone ho ithekela tsa ho lema le peo, mme ke utlwile batho ba re nka fumana thuso monana, ke a tshepa ke tlile sebakeng se hantle.

Cotton yona o tla e utlwa ha oe tshwara e na le boreledi, bo teng ha o e tshwara tjenana ha e tshwane le cotton e phaphallang hodimo, mme yona ha e le seaparong, e batla e ka e maname ho seaparo tjena.

Eya, ke bona e le ntho e lokileng enana ka ha ke kgolwa hore technology e tlamehile e re sebeletse, mme komello ke ntho e hlophang le ho sokodisa borapolasi le dihwai, mme ena ke ntho e ntle ha technology e re sebeletsa.

Dimela tse sa rateng metsi ke dimela tse hlayang dibakeng tse sa fumaneng pula kgafikgafetsa, mme di bile jwalo ka ha di itlwaetsa sebaka seo di hlahelang ho tsona. Dibakeng tse tshwanang le bo lehwatateng, moo komello e dulang e leng teng. Mehlala e meng ya difate tseo e ka ba sefate sa feiye seo e leng hore ha o se nwesetsa haholo, o ka se bolaya ka metsi ka ha, ha se a tlwaela metsi a mangata jwalo.

Ke nahana se ne se thibela bonkgono ba rona hore e be bo beng ba polasi, e ne e le ka mekgwa eo ho neng ho nahanuwa ka batho ba bomme ka teng nakong tsa kgale. Ho ne ho nahanwa tulo ya batho ba bomme e ne e le lapeng ho hodisa bana, ho fepa bana le ho pheha jwalo jwalo, empa dinako se di fetohile hona jwalo, mme mmuso o bone bohlokwa ba ho lokisa seno ka ha se ba bone se bitswang ho lekana e leng gender equality, ka ha ba bone batho ba bomme ba na le bokgoni jwalo ka batho ba bontate.

Nka ba eletsa hore ba netefatse hore, ba tlise le ho fa batho ba tsa phepo mesebetsi polasing tsa bona. Batho bao ba tsa phepo ba tla netefatsa hore batho bohle, ba phephile mme ha ona kotsi e tla ba hlahellang ha ba le hona mono polasing.

Batswadi ke le bitsitse kopanong enana e le hore, ke tlo le tsebisa ka leeto eo re tlong hoba le lona la ho ya polasing. Bohlokwa ba leeto lenana ke ho bontsha bana bohlokwa ba polasi setjhabeng sena sa rona, mme mohlomong ba ka ba le kgahleho ya ho lo ithuta ka tsa polasi e be bommapolasi le borapolasi hore ba tle ba kgone ho thusa setjhaba sena sa rona ho ya pele.

Ke dula ke reka dijo tse ka hara lekotikoti ka lebaka la hore, dijo tse ka hara lekotikoti ho fapana le tse omisitsweng, di nka nako e telele pele di senyeha, mme di ka dula di dule tsa sebediswa mohlang ho seng ho le thatanyana, mme di se senyehe hohang le ha di sa kenywa ka hara sehatsetsi hohang.

Dumelang, ke le founela tjena jwalo ka lefapha, ke batla ho fumana tshedimoso ka lebaka la ho tjhentjha kapa ho fetolelana ha dikgomo, ka ha ke rate boemo bo dikgomo tsa ka di leng ka tsona, mme ne nka rata ha re ka fetolelana tsona re tjhentjhana.

Manyolo a etsa mobu wa ka, o phele hantle hore ke tle ke kgone ho fumana dijalo tse ngata. O thusa mobu ha o se o kgathetse, o fe mobu di-mineral-e tse ngata tse o hlokang ntle le metsi.

Malome, o ka kgona ho eketsa dikolobe tsenana, mme o etse tjhelete hape. Mme ka seo o ka se etsa ka tsela ena, o ka rekisa dikolobe tsa hao ka ha o tseba hore dikolobe di tswala madinyane a mangata jwale hao le jwalo, o ka rekisa madinyane ana a tsona, o nno siye tse tshehadi. Ke tsona tse ding di tla thusa ho tswala mme, borapolasi ba bang le bona o ka nna wa tlisa tsa bona tse ding tse tshehadi mme, di kgutliswe ha di se di le mmeleng ka hoo ka tsela eo o ka etsa tjhelete e ngwe hape.

Motswalle, ho na le mananeo a tsa temo, moo batho ba fumanang ditsebiso teng. A bohlokwa mananeo anana, ka ha a ruta ka tsa temo, mme le hape ka monana re fumana thuto ka tsa temo. O kgona ho tswellisa dithuto tsa hao tsa temo haebe o na le kgahleho ho tsa temo, mme hape ha o so kene ka hara tsena tsa temo, o ka kgona ho iphidisa le ho iketsetsa tjhelete.

Basebetsi, re kopane mona ka lebaka la boshodu bo ntseng bo etsahala pela rona mona, empa ke na le leano. Leano la ka ke hore, bosiu bo bong le bo bong ka ha mashodu ana a fihla le ho utswa dipudi bosiu, ho tle batho ba tlang ho sebetsa bosiu ba kate dipudi, mme ba kate mehlape kaofela. Ha ona le ba bang ba kgathetseng ho kene ba bang ne ba tjhentjhane feela jwalo, ke ba fe sena tse bitswang di-flashlight, ba kgone ho bona kantle bosiu mme, ne ba tsamaye ba potolohe polasi, ba shebe ho hong ho sa thabising le ho belaetsang.

Ntatemoholo, ntho ena ya hao ya ho ngola ditlaleho fatshe ke ntho ya kgalekgale, empa se tshwenyehe ke tlo o bontsha tsela e ntjha ya ho ngola ditlaleho mme, tse ding tsa ditsela tseo ke ho di kenya computer-eng. O di kenya computer-eng, mme hao qeta ho di kenya computer-eng, computer-a yona ya di nka e di isa ho se bitswang cloud. Ho cloud moo ke mo di dulang teng ntle le tshenyeho, di ka dula nako e telele fela di sa senyehe, ntle le ha o ka di hlakola wena ka bo wena, empa ha di kotsing ya ho tjha kapa ho senyeha jwalo ka pampiri.

Monghadi, tulo ena eo re robalang ho yona, ha se tulo ya ho robala haholoholo ho robala batho. E ya bata, e na le ditweba, mme ha ya hlweka mme re le basebeletsi ba hao, ha re ya thabela maemo ana ao re dulang ka ho ona.

Batho ba reka ditholwana tse ka lekotikoting, ha ba batla ditholwana tse sa senyeheng ka mora nako e kgutshwanyane, ka ha ditholwana tse tse lekotikoting di nka nako e telele le hape ba batla ditholwana tse sa hlokeng ho kena ka hara sehatsetsi, ka ha batho ba bang ha ba na sehatsetsi.

Ke le sehwai, boemo ba lehodimo bo mpakela tshitiso mabapi ka metsi a mangata ha pula ena. Metsi ana a mangata a dula fatshe tshimong mona, mme ha kgone ho nwelella ho ya fatshe. Empa nna bothata bona ke bo rarollla ka ho nka, diemere kapa dipeipi, ho monya metsi ano fatshe hore a se bolaye dijalo tsa ka.